Ukube wonke umuntu ugqoka izingubo zendabuko nsuku zonke, imiphakathi cishe ibiyoba nomuzwa ophakeme wobunikazi bamasiko. Ukuziqhenya ngamagugu kanye nomgubho obonakalayo kakhudlwana ngamasiko ahlukahlukene, okungase kuholele ekwandiseni ukubambana komphakathi kanye nokwazisa okukhulu ngamasiko ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Nokho-ke, izinselelo zingavela mayelana nokusebenza, ukuziveza komuntu kanye namandla okucabanga ngendlela ehlukile, kuye ngokuthi imvunulo yendabuko ihunyushwa futhi iguqulelwe kanjani esimweni sesimanjemanje.

Yebo, nginalo ilungelo lokunqaba ngoba wonke umuntu osekhulile noma osezimele unalo ilungelo lokuthatha izinqumo ezifanele ngempilo yakhe. Ukushadiswa ngempoqo kungaholela ekutheni ugcine usungumuntu ongajabulile empilweni, osehlezi ezivalela azihlalele yedwa ngoba injabulo engenayo empilweni yakhe.

Lapho kushadela emndenini wakwaZulu umshado wesintu okubizwa ngokuthi umabo, uyohlanganisa ukugxila okubalulekile ekushintsheni kukamakoti emndenini wakhe omusha. Ukuhlanganisa inkokhelo yelobolo, umdanso ongomfanekiso phakathi kwemindeni, ukungena kukamakoti emzini womkhwenyana emboze ubuso, kanye nesiko lapho ngokomfanekiso ehlanza khona izinyawo zomkhwenyana wakhe ukukhombisa inhlonipho nokuzinikela kumndeni wakhe omusha.

Ukuze usekele abalimi nemiphakathi ungasiza ekuthuthukiseni ukufinyelela izimakethe, utshale izimali ocwaningweni futhi ukhuthaze izindlela zokulima ezizimele. Thuthukisa ukufinyelela ezimakethe, khulisa ukufinyelela emakethe. Siza abalimi abancane bathengise izimpahla zabo futhi bathenge okokufaka. Ukusekela ukusungulwa kwezinhlangano zabalimi kanye nezinhlangano zamabhizinisi. Khulisa ukutshalwa kwezimali komphakathi, sekela ucwaningo kanye nezinhlelo zokunwetshwa. Khuthaza abalimi ukuthi basebenzise ukushintshana kwezitshalo, ukulondolozwa kwezolimo kanye nezinye izindlela zokulima ezisimeme.

Yebo, ngoba kulezi zinsuku izingane zizimisele ngokufunda usiko lwakwaZulu kanti nasezikoleni zibamba iqhaza kakhulu emdansweni noma ekuculeni. Baphinde bahambe umhlaba wonke bekhombisa amanye amazwe ngefa lethu elihle.

Umculo nomdanso kwakha ingxenye enkulu yamagugu amasiko akwaZulu. Le misebenzi ibonakala njengokuthuthukisa umuzwa wobunye noma ubumbano njengayo yonke imikhosi ehilela uhlobo loshintsho olufana nokuzalwa, imingcwabo, nemishado. Umculo nomdanso yizinkomba zokucindezeleka, injabulo kanye noshintsho.

Umama wayesifundisa ukupheka izidlo zesintu kusukela sisebancane. Wayesifundisa ukwenza isinkwa esinomusi, asipheke kanye nenyama yenkomo efakwe usawoti ngaphandle kokufaka ezinye izinongo. Leso sidlo ngokuvamile sasiphekwa ngeSonto ngemva kwenkonzo.

Esikhathini samanje, intsha isiyaye ithathe ukudla kwesintu ikuhlanganise nokudla kwesiLungu. Kanti kubalulekile ukuthi ukudla kwesintu kudliwe njengoba kunjalo ukuze ukwazi ukukujabulela.

Into engaba ushintsho ekuphekeni ukudla kwesiZulu okushintshela ekuphekeni kwesimanjemanje ukuthi abantu bangabe besaphekela ngaphandle kepha bathathe ukudla bakuphekele endlini. Ngoba uma kuphekelwa ngaphandle intuthu iyaye ihambe ingcolise umoya omakhelwane bangakuthandi lokho, kanti uma uphekela endlini konke kungahamba kahle ngaphandle kokuphazamisa omakhelwane.

Ulimi lethu lesiZulu ludlala indima enkulu emphakathini. Lukhombisa ukuthi sisawugcinile amasiko ethu futhi siyaziqhenya ngawo. Izingane ezisakhula kumele zifundiswe ngolimi lwethu lwesiZulu ngaphambi kokuba zifundiswe ngesiLungu. Kusiza kakhulu loko ngoba emphakathini kunabantu asebekhulile abangasazi isiNgisi. Uma sikhuluma ngolimi lwesiZulu, loko kuyabajabulisa abantu abadala.